Isizathu esibalulekileyo kukubana ihlale inyama ikhona, kwaye ke ngoku xa ihlala zikhona iihagu efameni yakhe iza kuqhubekeka isanda imfuyo yakhe, ezoqoqosho hleze ngenye imini zilunge. Kwaye ukwanceda nabantu abasebenza kwifama yakhe bakwazi ukufumana imivuzo yabo.

Ukuba semva kwelizwe lethu uMzantsi Afrika kukwabangelwa nakukunqongophala kwezophuhliso emaphandleni kwiindawo ezikude needolophu. Okwesibini, abantu abafundileyo abakwaziyo ncakasana ukwenza lo msebenzi kwi-farming abakwazi ukufikelela kwiindawo apho kukhona khona imihlaba emininzi kwakunye nemfuyo enintsi.

Umbona luhlobo lemveliso lwezolimo ezithengiselwa amanye amazwe, uyacenda ukuze iSouth Africa okanye uMzantsi Afrika uphuhle kwezezimali nakwezemveliso.

Umbona ulinywa kakhulu ngabantu basezilalini. Okokuqala, bayawuthengisa ngokwabo ezimarikeni, baphinde okwesibini bondle iintsapho zabo, baze okwesithathu bakwazi ukufundisa abantwana ngokwenza njalo ke bayawuthengisa emva kwesivuno ngasinye sonyaka.

Ndingaqala ngokuthi ukuqalisa ishishini elincinane akuyonto elula kodwa ukudibana nabantu esele benawo amashishini ukuze uve izimvo zabo kungakunceda kakhulu. Nale mali incinci unayo ingathi ikusebenzele ngokuqala uthenge imbewu ukuze ulime.

Kufuneka uqale ungasengi kakhulu ukuze uhlale unobisi olwaneleyo for usuku ngalunye, lugcine endaweni ebandayo ubisi lwakho kwaye nezinto oligcina kuzo kungabi ziznto zeplastiki. Kunoko kube ziingqayi ezenziwe ngodongwe okanye imiphanda eyenziwe ngamaplanga ukuze lugcineke lubanda luze lungonakali.

Ukufuya iinkukhu kubalulekile kuba ezi nkukhu zizala zizalela amaqanda aze lo maqanda anincede ekubeni nikwazi ukutya kuliwe nendlala. Kwakhona ezi nkukhu ziyanda njengoko nani nibona ukuba zigcwele kweli khaya, ziyanda ukuze nikwazi ukuba nako ukutya kwemihla ngemihla.

Ingqolowa isetyenziswa ekwenzeni izinto ezibhakiweyo ezifana nezonka kwakunye namaqebengwana, kwakhona ingqolowa iyasetyenziswa ekwenzeni izinto ezifana neephasta ukutya kwesilungu ke ukutsho.

Ukusebenzisa izixhobo ezikwirobhothi ezisetyenziswa kwiifama kubalulekile ukuze umsebenzi ukhawuleze, kubalulekile ke nangoko ukuqeqesha abasebenzi ukuze bangalinyazwa zezi robhothi ngoba kaloku azikwazi ukuzilawula zona, kunoko fanele zilawulwe ngumntu. So ke kubalulekile ukubaqeqesha abasebenzi.

Umntu onegadi esemva kwendlu ingamnceda ekumenzeleni imali. Ngokomzekelo, angathatha izithelo ezi zisegadini yakhe aze azithengise emarikeni ukuze afumane imali angahambi eboleka imali ebantwini. Okwesibini, kwamifino le iyaphekwa ukuze kutyiwe kususwe ikati eziko.

Iipesika ezigcinwe zomisiwe ziluncedo kuba imbewu iphuma kwaphaya kuzo. Okwesibini, ngokolwimi lwasemzini i-dried fruit ziyanceda kakhulu ukuze kuphinde kutyalwe ezinye.

Ukunqongophala kwamanzi ebusika kwenza nzima intobana bakwazi ukulima ngexesha elililo, kwakhona izichotho okanye neemvula zasentwasahlobo ziye zizikhulise izityalo kuze kuyilimaze nemfuyo esihlane.

Iikholeji kwakunye neenyuvesi zinegalelo elikhulu kakhulu ekuqeqesheni ulutsha ukuba lube ngamafama, nto nje amafama amanintsi alulutsha akanayo inkxaso ukuze aqhubeleke nokuba ngamafama, afunda nje aze abuye ahlale emakhaya angazisebenzisi kakuhle izinto ebezifundisiwe.

Kuyaxhelwa kabini ngeveki kwakusasa. Ngoko ke ndingacebisa ze nifike kwakusasa ukuze kuzawuxhelwa.

I-hake luhlobo lwentlanzi olufumaneka kwintsapho ekuthiwa yi-cod.

Ngokomzekelo, ngokolwam uluvo kufanele kaloku abalimi bahlale benemiphanda emikhulu, imigqomo yokugcina amanzi, ukuze xa imvula sele inqabile ebusika bahlale benawo amanzi okunkcenkcesha.

Iitapile, onomnqantsi, kwakunye nebhatata, zezona zinto nebhitruthi zezona zinto ezikwaziyo ukumelana nembalela kuba kaloku ziba ngaphantsi komhlaba ixesha elinintsi xa zityaliweyo.

Inyama ehlala emkhenkceni kwifriza ihlala ifreshi kwaye isempilweni. Okwesibini, ayiboli. Okwesithathu, iyakwazi ukugcineka ixesha elide.

Kaloku ii-drones ezi zingaba luncedo kubalimi namafama ukuze bazibone iintshaba zisekude, okanye bazibone izinto ezingena ezifameni zazo namasela.

Ukunqongophala kwamanzi kunegalelo elikhulu kakhulu kumafama abantu abantsundu kuba kaloku bahleli kakade belima ezilalini indawo ezikude nophuhliso. Amanzi ke abalulekile kumafama kwakunye nabalimi ukuze iinto zabo zingatshi.

Ulutsha lunganceda ukuze lutshintshe indlela olucinga ngayo ngokuthi lufundiswe ngokubaluleka kokulima nokuba nefama, kwaye luxhaswe nangokwezemali ukuze lukwazi ukuqala iifama zalo.

Ukuze umbona ingaboli uyayekwa uqale wome emva kwesivuno, uthi wakuba ke ugqibile ukoma uchutywe ufakwe ezifatyini uvalelwe mba, kuze ke ngoku ngexesha lokuphinda kulinywe kuthathwe kwakulaa mbona ubuwomisiwe uze usetyenziswe njengembewu.

Ungayikhusela kaloku imivuzo yabo ngokubaxelela kusengethuba into yobana umsebenzi wabo uza kuphela. Okwesibini, ubafundise kwaye ubachazele ngokucacileyo naxa ubaqashayo into yobana mhla kwaphela umsebenzi kuya kwenzeka oku nokuya ngemivuzo yabo, ukuze bangene emsebenzini beyazi.

Imicelimngeni yokufuya iinkukhu. Okokuqala, nje xa kushushu kakhulu ehlotyeni iinkukhu ziye zife amaxesha amaninzi kuba kaloku azikwazi ukumelana nobushushu. Okwesibini, xa kunethayo indlu yakho engakhuselekanga, naxa kukhona isilwanyana sithizeni okanye esithile esidla iinkukhu njengokhozi. Xa kukhona ukhozi ziyadliwa iinkukhu, kwakhona ukutya kweenkukhu kuyabiza, kwaye iinkukhu aziyityi noba yintoni na zitya only umgrayo okanye umbona ogutyiweyo.

Iinkomo zibalulekile ezilalini kuba ziyakusetyenziswa xa kulinywayo ngoba ziyabotshelwa zize zilime zihlakulele nombona. Okwesibini, inyama yenkomo xa kukhona imicimbi okanye imisebenzi eyenziwayo ekhayeni yezesiko, ubisi olufumaneka ezinkomeni lubalulekile ukuze kondliwe usapho.

Ukutya kwale mihla kusetyenziswa kakhulu into ekuthiwa yiteknoloji, kwaye ukutya akusekho ngendlela ekwakuyiyo kuqala. Okwesibini, indlela imbalela eye ibe ngayo izinto ezininzi azisalinywa ngendlela ezazilinywa ngayo kuqala.

Iingenelo zokufuya iigusha emakhaya. Okokuqala, yimali kuba iigusha ziyathengiswa kwaye ziyathengwa kakhulu. Okwesibini, kukwenza umanyola ukuze umhlaba uhlale uvelisa. Okwesithathu, kukubana iintsapho ezininzi ziyayitya iigusha.